Nkoka wa mitlangu leyi i ku endla leswaku vantshwa va swi kota ku ti tiva ku yi xihi xilo lexi va xi kotaka swinene na lexi va rhandzaka ku xi endla leswi swi endlaka ku va kota ku kondelela va swiendla leswi endlaka va nga endli vukhamba va va na xilo lexi va endlaka ku va tshama va ri ku tsakeni.

I ku va nga kota ku voniwa hi vatlangi lavakulu va tibolo lava nga va tekaka va va humesa ka vuswoti va va chela eka maphephahungu va kota ku tlangela ti club to fana na ta Afrika-Dzonga ta Bafana Bafana.

A ndzi ta n'wi hlamusela leswaku vutiolori swi olovisela yehe ku hanya hi ku loko u ti olola a wu hantli u khegula a wu vi na switlhavi na milenge yo tika kumbe yo vava na ku tlangela mitlangu swi pfuna munhu ko a kota ku hlaya a va na miehleketo leyi tsutsumeke leyi nga faneke na munhu wololowa loyi a tshamelaka ku etlela kumbe kudya swin'wani swi endla ku miri wa munhu u va kahle u va na matimba u kota na ku yimela swiyimo ku fana na loko munhu a vabya hi mukhuhlwana loko o va munhu wa ku tsutsuma mukhuhlwana u hatla wu hela swi nga faneke na loyi a pfukaka a tlela a hi xi a nga holi hi xihatla.

A ndzi ta n'wi byela ku vutiolori a nga endleli munhu wun'wani kambe i endlela yehe n'wini swi ta n'wi pfuna swinene eka miri wa yena na rihanyo ra yena lero nsusumeto i ku ti byela swaku ndzi endlela mina a ndzi endleli munhu un'wani.

Mimpfuno i ku muntshwa i tshama a ri muntshwa nkarhi wo leha a nga ti kumi a endle swilo swo homboloka ku fana na ku ti kuma a endla swa ri masangu a ha ri xihlangi nkarhi wu nga se fika leswi endlaka ku a va ni nkarhi wa ku hanya wo leha swin'wana i ku miehleketo ya munhu loyi a ti ololaka a endlaka ni swa mitlangu yi tshama yi basile yi ri ya swihlangi yi hleketa swilo swa kahle hi nkarhi hinkwawo.

A ndzi rhandza ku tsutsuma swinene ndza ha dyondza xikolo swin'wana a ndzi rhandza na ku khida ku tsutsuma ka mehe swi ni endle ni famba matiko yo hambanahambana ni ze ni fikelela na laha ni nga humaka mavonakule ni swiyanimoya a ku vulavuriwa hi mina.

Mintlangu ya sweswi i ni mbuyelo lowunene ni dyondzo yinene hi ku masiku lama ha swi kota ku dyondza hi mitlangu leyi hi tlangaka ku fana na ku tsutsuma swi kahle hi ku munhu u kota ku va kahle a nga vi xidudlha a nga vi na mavabyi ya mafurha kumbe swifuva tanihileswi miri u va u ri kahle ni ku khida swi kahle kunene hi ku loko tikuma u ri lwandle u ri le kunweleni u nga swi kota kuveni u huma a swa ha fani na khale hi ku loko u khida va ku dyondzisa ku mati a wu lwi na wona loko u lwa na mati na wo a ta tlhela a lwa na wehe lero na ku fa swi hungutanini a swa ha fani na khale.

Mutlangi wa bolo loyi a ndzi n'wi tsakela swinene a ku ri Teko Modise na ncino ra yena ra Thuso phala a swi ni tsakisa ngopfu.

Ndhawu yo hungasa laha vanhu va humesaka mali hi le Peter Mokaba stadium laha ku tlangiwaka bolo nkarhi wun'wani kuta na vayimbeleri kulorhi va ta va ta hi yimbelelela swi tsakisa swinene a Polokwane.

I ntlangu was Cricket lowu wu tla le wu tlanga.

Ndzi hleketa leswaku mitlangu a yi ta pfuna ku va pfula matihlo ku va kuma ku munhu i munhu hi vanhu loko i ri munhu i boheka ku hanyisana na vanhu van'wana hi ku mundzuku i nga lava ku pfuniwa kambe loko i tshama I ti ghogerini rile mpfuno ringeti ka wena ringe ku landzeleli i boheka ku tihlanganisa na vanhu van'wana ku ta kota ku dyondza swin'wana kumbe ku tiva swilo swo karhi hi nkarhi wo karhi.

I mitlangu yo fana na Chess na mitlangu yo ku fana na swa tinhlayo, na mitlangu yo aka ti puzzle.

Swi nga e swi nga antswisa.

Dyondzo i ku, munhu na munhu.

Swi kahle swinene ku vanhu tanihi ndyangu va ti humesa leswi endlaku va ndyangu va hlangana va kota na ku tivana ku endyangwini ku na munhu wo karhi na wo karhi va kota na ku vulavurisana leswi endlaka ku va tivana swi tsakisa swinene endyangwini ku nga ri ku luya a hi n'wi tivi hi ku a hi tshami na yena.

Swi nga pfuna hi ku loko mitlangu se herile swo boheka ku na lava nga ta va va jiwile ku na lava va nga ta va va humelerile leswi ta endla ku vanhu va hlangana va vulavula hi swona ivi va hlekana swi tsakisa swinene va kota na ku byelana ku ku tikuma humelerile swi lava u endlisa leswi ku na mundzuku loko va ta tlhela va tlanga va ta kota ku tirhisa leswi va nga byela na swona.

Ndzi vona nga ku mfumo a wu fanekele u veka mali etlhelo leyi nga ta hlohlotelo vavasati lava lavaka ku tlanga bolo ya milenge yi tlhela yi va byela ku bolo ya milenge ya tlangiwa hi vavasati a hi ntlangu wa vavanuna ntsena.

Leswaku ku tlanga mitlangu a swi yi hi malembe ya munhu u nga tlanga u ri nkulu kumbe u ri xihlangi un'wana na un'wana wa fikelela eka swilo leswi.

Va nga va hlohlotela hi ku va komba vatlangi kulorhi va le matikweni man'wani va ri karhi va tlanga bolo ya mavoko va tlhela va va komba ku swi na nkoka kuveni yi tlangiwa hi ku yi veka va vanhu va xisati emepeni wa Afrika-Dzonga.

Va va byela switori ku va ta kota ku tiva ta mahanyo ya vona.

Ndzi rhandza ntlangu wa ku tsutsuma loko u tsutsuma ku na swiambalo swo karhi leswi u swi ambalaka ambali xin'wana na xin'wana ni tintangu ta koho ti hlawulekile yin'wani ya milawu i ku a wu tsutsumi va nga se ba xibalesa swin'wana i ku loko munhu a wile u ya mahlweni u tsutsuma a wu yimi ku un'wana u suka a vavisekile.

Hi lembe ra twenty ten hi vakacheriwile hi ncambi leyi a yi humaka america ku nga Shakira loyi a nga tsala nghoma a yi tsala Afrika-Dzonga leyi vitaniwaka wakawaka a ku tlanga xiphemu xa Kaizer Chiefs na Bafana Bafana laha Bafana Bafana yi nga hlula.

A ndzi ta n'wi hlawulela ku a tsutsuma hi ku, wa tsutsuma hambi u nga ri ka xiphemu xo karhi u nga sungula u ti tsutsumela kaya ku ya na ku ya u nga kota ku ti tsarisa ku fikela laha u nga taze u fikelela laha u nga ta voniwa hi va maakatiko laha va nga kotaku ku teka va ku chela ka xiphemu xo karhi.

Nkoka wa ku dyondzisa vana vutiolori va ha ri vatsongo i ku endla leswaku va nga kuli va loloha naswona va swi tiva ku loko munhu a nga ti ololi miri wa karhala a hatla a khegula kumbe ku khalabya vutiolori swi na nkoka kunene hi ku swi endla ku na miehleketo wu ehleketa kahle tanihileswi miri wu ta va wu hiseriwa hi ku tiolola swin'wana vutiolori swi endla leswaku u swi tiva ku emirini u hanyekile kumbe ku na mavabyi kun'wana kumbe ku na kun'wana laha ku vavaka kona se ku ti olola i swa nkoka a hi dyondziseni vana hi vutiolori.

Mhaka ya mitlangu yo hambanahambana emugangeni yi pfuna vantshwa ku sivela ku yiva hi ku loko va ri ku tlangeni vantshwa miehleketo ya vona yi tshama ka mitlangu yi nga ri ki mi ehleketo leyi hombolokeke yi yeke ka tindhawu tin'wani lero loko va tshamile va ta va ehlekete ku hi ta tlanga ntlangu wa njhani kumbe hi ya phikizana na va mani ku nga ri ki ku hleketa ku ya yiva vukhamba na ku endla swilo swo homboloka leswi nga ta va chela egondzweni.

Ku va na mitlangu eswikolweni swi pfuna vana ku kota ku vona ku i yini lexi va kotaka ku xi endla leswi loko se va swi kumile va kota ku ti nyiketela ku fana na ku tlanga bolo ku tlanga thenisi kumbe ku khida leswi endlaka vana va kota ku vona ku voho va ya dyondzela swilo swa njhani leswi tsakisaka mbilu ya vona leswi nga va tisela mali na ku hanya ku nyoxa loko se va humele exikolweni.

Switirhisiwa swa nkoka eswikolweni swa mitlangu xo sungula i junifomo ya mitlangu ya vana leyi va yi tlangaka swin'wana i ku va na ndhawu ya vutlangelo na switirhisiwa swa mitlangu ku fana na bolo ya milenge yi lava tipala na bolo kutani na lava va tlangaka netball na vona va boheka ku va na bolo na junifomu leyi va nga ta yi mbala ku ya tlanga ntlangu woluwa.

Mintlhontlho yi koho hi ku mindhavuko yo hambanahambana yi va yi tele naswona a hi tlangi ku fana lero hi kota ku dyondzisana loko ku fika nkarhi wa ku hi hlangana tanihi mindhavuko yo hambanahambana hi kota na ku burisana hi ku hambanahambana ka marimi na maendlelo ya swilo swa hina.

Leswi swi khumba rihanyo ra vantshwa hi ndlela leyinene hikuva va va va hanyisekile emirini tanihileswi miri wu tshamaka wu ri eku tirheni swi endla ku rihanyo ra vona ri va ra le henhla hi ku na swakudya a va dyi swin'wana na swin'wana va pimeriwa ku va dya swakudya swo karhi ku va ta kota ku tlanga hi ku entisisa naswona ku va ta va ni matimba lamanene yo tala ku kota ku tlangela mitlangu leyi va yi tlangaka.

Va vuyeriwa hi ku muganga wa vona wu ta tiveka ematikweni man'wana swin'wana loko vo vo endleka ku va voho lava va nga hlula va kuma swilo swo fana na ti trophy leswi endlaka ku va tsaka swinene va tiveka hi muganga lowu hlulaka hi nkarhi hinkwawo.

Loyi ndzi n'wi tivaka i Caster Semenya i wansati loyi a nga vumbeka tanihi wanuna loyi a tsutsumaka swinene i mutsutsumi loyi a tivekaka Afrika-Dzonga hinkwawo hi ku u tsutsuma swinene naswona u yimele tiko ra hina ra Afrika-Dzonga a nga yimela vanhu va vaxisati leswi nga hi chela mepeni na ku tiveka ka matiko man'wana ya le handle.

Swi khumba hi ku hi kota ku tshamisana na vona hi va amukela vanhu va le handle tanihileswi na hina va hi amukeleka hi nkarhi ya mitlangu loko ho suketana hi va vhakerile ematikweni ya vona leswi endlaka vumunhu swi endlaka ku ku va na ubuntu exikarhi ka hina na vanhu van'wana hi ku hambanahambana ka vona.

Leswi swi nga ndlandlamuxa ku cincana ka mindhavuko hi ku ku va ku hlanganisa matiko yo hambanahambana lama ya .

Ku veni eka mitlangu ku va na lava hlulaka na lava tsandzekaka yi dyondzisa vana ku swi nga tsakisa namuntlha kumbe mundzuku swi vava leswi a swi vuli ku swi lava u lahlela thawula swi lava ku ti phumunda i langusa ku van'wani va swi endlise kuyini ku kota ku vona va va va hlurile lero vutomi byi ya mahlweni munhu u dyondza ka swihoxo swa yena a swi vuli ku hela ka misava.

I ku tirhisiwa ka flag ya hina ya Afrika-Dzonga na ku yimbelela nghoma ya hina ya Afrika-Dzonga leyi vitanaka South African national anthem.

Ku rima swirhapa ka mina swi ndzi ntshuxa miehleketo hi ku loko swirhapa leswiya swi kurile na swi kota ku tlanga hi swona swin'wana i ku swa nandzika loko se swi swekiwini na ti rhandzela mina xirhapa a ku na swin'wana.

Loko a ndzi ri na siku hinkwaro mina xo sungula a ni ta ya ni ya khida xin'wana a ni ta tlela.

Ku vulavula ntiyiso mina a ndzi nga ta swi tsakela hi ku swa vurimi a hi swa mina a ndzi swi rhandzui swa ku rima ndzi munhu wo loloha swa ku na le masin'wini a ni ngheni, a swi tava swi nga ndzi tsakisangi mina.

Mina ndzi vona swi ri kahle kunene tanihileswi vo swi tirhisa ku ti hungasa lero a va bohi vo swi lava vo ti endlela hi ku rhandza ka vona a ku na loyi a va hlohlotelaka kumbe a va chovhaka ku va swi endla.

Ndzi vona onge vanhu va tsakela ku rima swirhapa tanihi ntirho wo hungasa hi ku vo swi lava kahle kahle swo va tsakisa a hi ntirho wa ku hlupha swinene lero wa endleka nkarhi wun'wani na wun'wani.

Mina a ku ta va ku ri ku tsutsuma hi ku ni munhu wo rhandza ku tsutsuma swinene xin'wana a ku ta va ku cina na vana hi ku ndza swi rhandza ku cina no dyondzisa vanhu ku cina, leswi a swi ta ndzi tsakisa ene a swi ta tlhela swi endla ku hi hlangana tanihi vanhu eka muganga wa mina, xin'wana a ku ta va ku dyondzisa vanhu ririmi ra xilungu tanihileswi ndzi munhu wa ku kota ku xi vulavula no xi tsala swinene.

Ndzi tsakela ku byala xifaki tanihileswi ndzi ti rhandzela xifaki ndzi rhandza ku swi oxa na ku swi dya loko swi swekiwe hi mati.

Ntolovelo leyi a ya ha ri kona tanihileswi vanhu va masiku lama va tirhisa xi modern, a ka ha tshiveriwi mindzilo vakokwana va hi byela mintlhokovetselo ya khale a swa ha ri kona lero sweswi ho ti hanyela ndhavuko a wa ha ri kona.

Mina loko a ndzi na nkarhi wo hungasa a ndzi ta ti fambela ndzi tela Kruger National Park laha ndzi nga ti vonelaka swiharhi ndzi ri ndzexe, xin'wana a ndzi ta ti lavela ndhawu laha ku nga na mati ndzi fika ndzi khida ni ti nwela coffee kumbe byalwa na swin'wana ni tidyela mihandzu yo hambanahambana ndzi tshama ndzi ri wexe.

Xo sungula i ku swi lava a kuma xiqhoko xa ku sivela dyambu a tlhela a ambala swilo swo leha tanihileswi hi nga ta thyaka, swin'wana i ku i ta boheka ku mbala tintangu leti vitaniwaka ti-boots ku loko ko kumeka ku ri na switlhavi laha misaveni swi nga hi tlhavi.

Ntirho wa vuhungasi wa pfuna hi ku endla vunghana bya nkarhi wo leha hi ku loko u ri ku ti hungaseleni hi ntirho lowu na munhu un'wana mi kota ku vulavula mi vulavula swilo swo tala ngopfu swa vutomi, ku kurisana leswi swi nga mi humelela na ku mi swi endlise ku yini ku ve ni mi ndlhula ka swilo swo karhi leswi endlaka ku vanhu va kota ku hlangana leswi endlaka vunghana bya nkarhi wo leha.

Leswi ndzi swi tsakelaka hi ntlawa i ku ni kota ku tshama kaya ti-weekend ivi ndzi kota ku tshama na va ndyangu hi tivana hi hlekelela hi bula hi tlhela hi byelana switori swo hambanahambana.

Lava swipotso hi xitalo va va va ri na mavonakule loko ku nga ri swona va va va chele swiyanimoya laha ku yingiseriwaka mitlangu leyi yi humelelaka.

I ku a hi xilo lexi humelelaka siku na siku xi va xi hlawulekile lero loko swi humelela un'wana na un'wana swi lava a titwisa a tiphina ku siku rero ri nga rivaleki.

A ku ri ntlangu wa ku tsutsuma exikarhi ka swikolo swimbirhi Meridian College na Saint leyi a yi huma ehandle yi nga vhakela tiko ra Afrika-Dzonga.

Ndzi hlangane na vanhu lava a va huma Congo ivi va ndzi dyondzisile switsongonyana hi ririmi ra ka vona ni leswi va swi endlaka a tikweni ra vona, ni kote ku vona ku a hi hambananga kule hi maAfrika hinkwenu ha fana ku lo hambana ririmi.

Mina leswi ndzi nga tshama ndzi swi endla hi nkarhi wa mina wa ku ti hungasa i ku a ni ti pfukela nampundzu ni ti tsutsumela leswi nga endla ku ni ya hlangana na xin'wani xa xibutana lexi nga fika xi ndzi hlamusela ta marhandzu ivi ni n'wi hleka, leswi swi endle ku hi gcina hi ri vanghani lero na namuntlha ha vulavula, ni ve ni ya kuma leswaku a hi munhu loyi a humaka Afrika-Dzonga i munhu wa matikomambe.